Ku kuma hi mali tiselufoni swi antswisa tilayini to leha nakona hi ntalo eka tindhawu leti ku tekiwaka mali hikuva mikarhi leya khale a mi ta kuma vanhu va tele van'wana va hetelelaa va wile hikuva va va va yimele ku teka mali. Van'wanyana mi kuma ku ri ku ze ku fika nkarhi wo mali yi va yi va yi teka back hikuva a va, a va kotanga ku ya yi teka mali yeleyo. Se ku va na tiselufoni swi pfunile hikuva wa swi kota no xava swakudya hi selufoni ya wena va ku tisela swona ejaratini.

UIF munhu u yi kuma loko a heleriwe hi mitirho kumbe a hlongoriwile entirhweni. Nsuku yena loko va n'wi hlongorile ntirhweni leswi endelaka ku ri mali ya UIF yona a nga yi claim hikuva se a nga ha ri kutirheni u heleriwe hi ntirho.

Leswi swi endla ku ri hi va na nkosi wo va na . Loko munhu a ri na xifingeneto xa xa vulahlo xi endla ku vanhu va swi tiva ku ri a va nge sitireseki a va nge hleketi ku ri hi ta endlisa ku yini hi nkosi hikuva loko munhu a ri na mfingeneto wa xilahlo, wu va wu kha wu pfala hinkwaswo leswi a ku fanekele ku ri mi va mi kha mi swi hakela kumbe mi va mi kha mi swi endla.

Swi nga ni twisa kuvava hikuva mali liya a ku fanekele ku ni xava swakudya hi yona se ni ya xava swakudya hi yini? Nakona mali liya yi va yi kha yi pfuneta ku hi hakela swikweleti leswi hi fambaka hi kha hi swi endla evanhwini. Se vanhu va nge swi twisisi va ta va kha va ku mali ni lo teka ni dya kambe ni nga tekanga mali ni yi dya ku ve yi lo nyamalala yi lo nyamalala erinqinghweni eka selulafoni ya mina ku ri yi hume njhani a ndzi swi tivi.

Swi nga va swi hi pfune ngopfu ene nakona swikahle loko hi nghena eka selulafoni hikuva eka mali eka ti bangi letiya ta vona ta mfumo mali after two days loko u nga yi humesanga a va yi a va yi vuyisela ndzhaku. So loko yi nghenile eka selulafoni, yi nghenile yi nghenile yi nge he vuyeli endzhaku ku fikelela laha mina ndzi lavaka ku yi tirhisa kona.

date vawu endle wu olova hi ku ka selulafoni wa kota ku ti xavela data. Khale kambe a wu fanekele ku u famba u xa exopeni u ya xava data, kambe sweswi wa kota ku ti xavela data eka selulafoni ya wena u ti tshamele ekaya ku nga ri na ku u ta ya u ya fola tilateni kumbe u ya emakuleni.

Munhu ku fanekele ku a lomba mali leyi a swi tivaka ku ri u ta yi hakela. Mi nga lombi timali le to tala leti nga ta mi tsandza no hakela. Munhu ku fanekele ku a langutisa xikwama xa yena kusungula, hi kona a nga ta ya a ya lomba timali hikuva van'wana va lomba timali va kha va swi tiva ku ri mali leyo a vange swi koti no yi hakela lexi xi endlaka ku ri vo tala va vona va nghenisiwa e ti ti ti blacklist, va va blacklist, va va tsala hi ku ntima ku ri a va hakeli timali ta vanhu back.

Tin'wanyana tibangi ta pfumelela ku u nga rhumela munhu wo ka a nga i Afrika-Dzonga mali. Ku fana na Mukuru, u nga yi tirhisa ku rhumela vanhu lava va nga ematikweni man'wana mali mara kambe ti charges ti kona ende yona mali ya fika.

Ndzi nga rhanga ndzi n'wi vutisa ku xivangelo xa ku a nga tlaangi tin'hweti leti nga hundza i yini, nakona ndzi ta n'wi byela ku mali liya ya tin'hweti letiya ti nga hundza ta mune ya laveka. Hikuva loko if a nga nge fikeleli ku tlanga, a nga vuyiseriwa mali ya yenaa ya tin'hweti letiya tin'wana a nga ti tlanga hikuva swi fana no u tlherisele vanhu endzhaku.

Munhu u fanekele ku a kuma phepha ra tintiho ta mufi leri ri vulaka ku ri impela munhu yaloye u lovile. Nakona u fanekele ku a tivisa ndzindzakhombo wa yena ku ri u loveriwile, a kota ku kuma na pasi ra munhu yaloye. I tintiho, i i pasi, a famba naswona eka ndzindzakhombo wa yena a ya a ya va tivisa ku ri munhu u n'wi loverile naswona ndzi tele ku ta kuma mali liya.

A hi ndlela ya kahle yo tirhisana na vanhu hikuva loko xikweleti xa wena xi ri henhla u ta tsandzeka ku ku xi hakela hikuva u na ti needs to tala. Swaendleka ku ri ekaya hi wena munhu loyi a xavaka xinkwa se loko munhu a a teka loan ku fanekele a teka loan leyi a tivaka ku u ta yi hakela nakona loan leyi a yi vonaka ku ri a yi na a yi na yo tala a yina ti interest to tala.

Va rhanga va kamba ku ri mali leyi va nga ta ku lomba yona u tayi vuyina na. Va rhanga va check ti bank statement ta wena ku vona ku ri mali leyi u lombaka yona u nga kota ku yi fikelela ku yi hakela na. Va kamba ku u na ti debit orders kumbe en'hwetini u u u spend mali muni u tirhisa mali muni u saleriwa hi mali muni ku ri va ta kota ku ku lomba mali a va ku lombi mali ntsena na ntsenaa va lomba va ku lomba mali va langutisile ku ri mali leyi va ku lombaka yona u nga kota ku yi fikelela ku yi hakela ke.

Bangi leyi nga yinene leyi vanhu va nga yi tirhisaka ku lomba macheleni ya ya vuchudeni i bangi ya African Bank. Bangi ya African Bank a yi na ti interest to tala loko swi ta ka ku lomba ka mali ya vuchudeni nakona va ku nyiketa nkarhi ku ri hi nkarhi wa so loko u sungula ku tirha va ta sungula ku yi teka mali ya wena. A va nge a va nge teki mali ntsena na ntsena munhu a nga se tirha.